Ke tlo ya social media-eng platform ya ka ke jwetse batho hore taba e ba buang ka nna dikoranteng ha se yona ke maka. Ke kgone ho ba tsebisa hore ba maka batho ba media. Ke kgone ho lo ba hlalosetsa hore ke eng se etsahetseng hore ba s'ka mamela batho ba ba dikoranta.

Hangata ke batla ho sebedisa phone ya ka network e ya sokodisa. Ha ke kgone ho etsa mosebetsi wa ka wa sekolo ke le motho, ha ke kgone ho etsa dintho tse ngata hobane network e emisa mosebetsi wa ka. Ke ona thata ba ka hobane letsatsi le leng hake kgone ho sebetsa hobane network ha eyo, ya sokodisa letsatsi kaofela.

E se le selemo ke sebedisa mokgwa o ko fumanang ditaba ka ditaba tse tsa sebaka sa heso e se le nako e telelenyana.

Bolo e monate ngwanaka, ka tsela e nngwe e fetisisang hobane bolo ke yona e kopantshang setjhaba le lefatshe. Ka moo le hore re re tsebane le mafatshe a mang. Hape bolo e ratwa ke batho lefatshe kaofela.

Puo ya ho nna e bohlokwa hobane le bana ba rona tse ba ya ba hola, tlamehile ba tsebe moo ba tswang teng, especially ka puo ya rona ya Sesotho.

Ke tlo le fa dipina tseo le di tlwaetseng le tse le di ratang hobane ho tlo ba monate a ka mamelisa dipina tseo le di ratang le di tlwaetseng. Ho be monate as ka lelapa le kgone ho Jive-a le kgone ho enjoy-a dipina tseo ke tlo di letsa lapeng.

Nakong e ngata ya hore le boloke data ya lona ya phone ko re le s'ka sebedisa phone kapa data ka dintho tse ding, le sebedise data ka tsela tse tse le tlo hlokang ka yona. Hape nako e ngata le s'ka, sebedisa founu e tlo le thusa ho boloka data ya lona ha le sa e sebedise ka nako e ngata.

Ke nka bua le ena ka tsela e hantle. Ke mo jwetse hore ho na le phoso ya e entseng hore data ya hae e fele jwalo. Ke mokgothatsa ke re ke nka mo thusa hore data ya hae e se ka fela, e se ka felafela. A makala le yena a sa tsebe hore data e e felletse kae.

Data ya ka ke e boloka ka tsela tse tse mmalwanyana. E ke tla o jwetsang yona ke hore data ha ke e sebedise ke tseba hore ha hona ntho e ke etsang ka yona. E nngwe hape ke hore data ya ka phone ya ka ha ke e sebedise ka nako tse ngata. Phone ya ka ke e sebedisa ha ke hloka ho e sebedisa, ha o sebedisa phone-u ka nako tsohle ha o no tseba hore o etseng, o qetella o qeta data ya hao.

Ke iphumane ke le Gauteng, mo leng hona leng ho na le batho ba bangata. Ke bona ba letsa mmino wa leleme le ke sa le utlweng, qetelletse ke ke utlwana le pina hobane e ne ntjaefisa hlooho ka tsela tsohle.

Mmuso o nka kgona ho thusa batho ba setjhaba ka ho etsa di library hape library tse ho be na le Wi-Fi batho ba kgone ho ba na le data ya hore ba sebedise phone ya bona.